Ewe, ngokolwam uluvo kunako ukugqalwa njengomsebenzi wokuzonwabisa. Ngoba bantu bambi baye bathi xa bebona iigadi okanye yezitiya umntu atsho abawele ukungena kuloo gadi ephethe umhlakulo wakhe okanye ikhuba ngenjongo yokubana ekugqibeleni azothi avune loo nto ebeyityalile futhi eyihlakulela kuloo mhlaba lowo, eyinkcenkceshela. Ngoko kuba luchulumanco novuyo kakhulu umntu asawubona iziqhamo zakhe zivela kuloo nto ebekade eyityalile, futhi inako ukuzisa ulonwabo.

Iqela endinokuzivulela lona lasekuhlaleni ingaba lelebhola ndize ndiyibize ngokuba yiUnited Brothers. Ndiqaphele okokuba ulutsha oluninzi, ingakumbi abangabafana, baswele abantu abangoobhuti okanye abangootata abaneempawu zokukhokela ekuhlaleni okanye eluntwini. Ngoku baye bagaxeleke ezingxakini okanye ezingozini ezinintsi, badibane nabahlobo abangalunganga baphele besenza izinto ezingalunganga maxa wambi nasebantwini. Bangene kwiqela lemigulukudu kodwa ke ngokuqiniseka okokubana nabanye abantu abangootata okanye abangoobuti basekuhlaleni siyabambisana, sinako ke ngoku njengoba sizobe sibaqeqeshela ukudlala ibhola sibacebise futhi sikwazi ukubanceda nangeengxaki abanothi bajamelane nazo aba bantwana.

Endikuqapheleyo okwangoku kweli qela kukuba liqhuba kakuhle. Nanjengoko ke liqhuba kakuhle akunobakho zinguqu zinkulu okanye zikangako endinokuzenza, nanjengoko loo nto inokutshintsha indlela abaqhuba ngayo. Endinokwenza nje kukwazisa okanye ndifake noba ngabadlali ababini okanye abathathu abasebatsha ukuze bazokwazi uba nabo bazuze amava kweli qela liqhuba kakuhle kangaka. Ngoko ukwenza utshintsho olukhulu kungawumosha indlela abaqhuba ngayo kodwa okwangoku akho lutshintsho endinokuthi ndilwenze, ndingahlala neli qela liqhuba ngolu hlobo lenza ngalo.

Xa ndibuya esikolweni ndiye ndibuye ndihlambe ishethi yesikolo. Ukuba ndinikwe umsebenzi wokwenza wasekhaya ndiye ndiqale ngawo nawo, kamva ndiphume ke ndiyochitha iiyure ezimbalwa kunye nabahlobo bam. Emalanga xa sigqiba kutya isophoro ndiyancedisa ekuhlambeni izitya ndize ndiqiniseke ukuba izihlangu zam nazo zilungele kwaye zicocekile zilungele ukunxitywa nokuba ndizisebenzise ngomso kwakhona xa ndibuyela eskolweni.

Ndiyakholelwa ukuba ndingaba nguye umdlali weqakamba ophumelelayo. Nempumelelo yabadlali beqakamba ixhomekeke ekubeni bazimisele kangakanani na ekuphumeleleni. Kufuneke ngamaxesha ukuba bahambe bayoqheqheshwa okanye bayokwenza imithambo, bayilandele nanjengoko izawube iphuma kumqeqeshi wabo ukuba ngexesha elithile ngosuku oluthile kuzodityanwa emabaleni baze benze ke imithambo leyo eza kubenza bakwazi ukuphumelela xa sele bedlala imidlalo leyo yeqakamba. Ndinako ukuba nam ngumdlali ophumelelayo nanjengoko ndingayi ndibone kusokolisa okanye kunzima ukulandela imiyalelo endiyinikiweyo, ingakumbi ezawube ivela kumqeqeshi weqela lethu.

Xa ndiseneminyaka elishumi kukuthi nje xa ndifika ekhaya ndivela esikolweni kukubeka ubhaka neencwadi zesikolo, ndikhulule iimpahla zesikolo kuquka nezihlangu, ndiphume ndiyokhaba ibhola kunye nabanye abantwana abangoontanga bam. Kuze kwandule ke emalanga ndigoduke xa sele ndigqibile ukudlala nabahlobo bam ngaphambi kokuba kuhlwe okanye kube mnyama. Kwakhona neempahla zam zesikolo ziyalungiswa nguanti ozawundihlambela aze andiayinele zilungele ukusebenza ngolunye usuku okanye ngengomso.

Ngokusebenzisa igumbi lase-library ikhona imidlalo efana netshesi elulutho kakhulu ekusebenziseni nasekulolongeni ingqondo. Ukuze ukwazi uyidlala kakuhle kufuneka usebenzise ingqondo kakhulu. Kwakhona ndibe nawo namaqela odliwanondlebe ekuye kuthwe ke yidibheyithi ngolwimi lwasemzini. Loo maqela ke adibheyithayo azokwazi ukuthi bathethathethane ngeemeko okanye ngezinto ezibalulekileyo ebomini babo nezinokubanceda ngokwasengqondweni nangokwasempilweni nakwiimeko abahlala kuzo emakhayeni abo.